Motho mosweu le motho montsho ba ile ba kopana ba ipenta difatlhego ba celebrate-a, go bane ba itumeletse gore Aforika kgotsa Bafana Bafana e ya go win-a kgotsa e win-ne.

Mo motseng o ke dulang mo go ona metshameko e eleng teng ke netball, ke kgwele ya dinao le rugby mme fela nna ke rata kgwele ya dinao ka gonne ke tshameka kgwele ya dinao.

Ke ithutile gore batshameki ba rugby mo rugby ba ratana, ebile ga ba tshabe sepe. Tlamile ga o tshameka rugby o tshwanetse o nne o nne thata, ebile ga wa tshwanelwa ke go tshoga ge o bona motho a batla go go kgotsa motho a batla go go thula tlamile o nne pelo thata.

E tshamekiwa ge batshameki ba babedi ba le mo field-ing ba betsa tenese ba le ba bedi jana. O e betsa o mongwe e be e wela fatshe o mongwe a sa e betsang a e buse ke ene o fenyang.

Nna thata thata ke rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke tiragalo e e ne ya diragala mo South Africa ile Bafana Bafana e tshameka ka twenty ten, erile re fenya Simphiwe Tshabalala a korile kgotsa a nokile goal gore re fenye world cup ka twenty ten.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekiwa ke batho babedi ba tshwere mogala, mme wa boraro a tla tlola mogala.

Ke metshameko ya kgwele ya dinao, rugby le netball. Ge o tshameka kgapetsakgapetsa o a itekanela mo mmeleng ka gonne o a itumela ge o nale stress wa itumela, o ntsha mowa o maswe o itumelela ha ntse o tlhakane le batho lo ntse lo taboga yana wa itumela ebile mmele wa gago wa fetoga.

Nna le ditsala tsame re dutse mmogo re tshameka kgwele ya dinao ka gonne eke kgwele re di ratang thata, ebile ke kgwele ya ntlha mo lefatsheng ka bophara e batho ba e ratang. Re a e rata ebile re ka se dule fela re tlodisa matsatsi re sa e tshameke, le mo patlelong re kgona go tshameka kgwele ya dinao.

Motshameko wa setso o ke o ratang ke merabaraba ke mo ge re tshameka ka maje. Motho o fitlhang wa ntlha go ya ko khutlhong kgotsa kwa ya game ke ene o o win-ang kgotsa o fenyang.

Go botlhoka thata ka gore ge re tshameka metshameko kgotsa bana ba tshameka metshameko kwa dikolong ba itekanela mo mmeleng, ebile ba dula ba itumetse le ge ba le ko gae ba itumelela sekolo gonne ko sekolong ba dira metshameko e yotlhe e tshwantse ba e dire.

Ge o dula o ntse o fenya ko sekolong ke ka gore o dula ntse o practice-a letsatsi le letsatsi ka sekgowa ba re practice makes perfect. Ke ka moo ke reng ge o rata selo o tshwanetse o se dire kgapetsakgapetsa gore o tle o fetoge, ditsela tsa gago di fetoge gore o tle o fenye.

Bogologolo go ne go sena thekenoloji mme sejwalejwale re nale thekenoloji e re kgonang go tshameka metshameko mo difounung tsa rona.

Nna kwa ntle ke rata go tshameka kgwele ya dinao. Ke godile ke rata go tshameka kgwele ya dinao ebile le kajeno ke santse ke rata go tshameka kgwele ya dinao.

Bašwa ba tshwanetse ba itekanele mo metshamekong ka gonne ga ba sa itekanela go na le di complication kgotsa matlhoko a tla ba tshwarang. Ba kgona go tlhokafala ba ntse ba participate-a mo motshamekong, ke ka moo kereng gwa tlhokega gore mebele ya bone ba e shebe kgotsa ba ele bokowa jwa bone tlhoko gore matlhoko a ba naleng one ke afe. Ke tshwanelo gore tshwantse ba taboge ba tshameke kgwele ya dinao, rugby jalo le jalo gore ba tle ba itekanele mo mmeleng. O ka se participate mo motshamekong o sa itekanela go tsenya batho ba bangwe ba di-sports mo molatong kgotsa mo dikotsing.